Imalimboleko yimali obolokiwa yona bese uzoyibuyisa sele inamanani aphezulu angezelelekileko.

Iye bavumelekile.

Kutlhogeka ipasa khulukhulu namkha ikarada lakho elihlala imali.

Yimali engangemali engange amakhulu amahlanu wamaranda.

Yimali oyibhadela kancani kancani qobe nyanga.

Yimali oyibolekako for iindingo zakho edinga wena eqalene nawe.

Ziyisiza ngokuthi abantu bayakghona ukuba nokudla lokha nakuphela unyaka.

Iye abantu abadala abalupheleko bavumelekile.

Awa anginaso isibindeso begodu ayikho into engiyithembileko ubulelesi bunengi ngaphandla.

Isiza ngokuthi iyakghona ukukuboleka imali engangenani elikhulu lokha nawuvelelwe yingozi namkha nawuvelelwe sisifo.

Mubuzo wokobana, abuze bona kuzokwenzekalani nange angahlala angasayibuyisa imali leyo.

Kukobana mele azi bona yini i-balloon payment begodu azi bona izomudosela njani, azi bona ibuya namanani angangani namele ayibhadale.

Zibasiza ngokuthi imali yakhona awukhoni ukuyoyikhipha phakathi kwesibanga namkha imali yakhona awutjhayi lokha nakuphela unyaka uyazi bona kunento oyibekileko namkha kunemali oyibekileko.

Uyivula ngokuthi abe nomazisakhe namkha ipasa yakhe, abe nemali azoyikhipha ebizwa ngokuthi yi-first payment.

Isebenza ngokuthi umuntu okude uyakhona ukukuthumelela imali begodu isebenza ngokuthi umaliledinini uwenza izinto zibe lula, imali ukghona ukuyiberegisa lula ngomaliledinini begodu uyakhona ukuyikhipha imali ngomaliledinini.

Awa iyindlela engakalungi.

Ibuyiselwa emuva qobe nyanga ingomba lapha ibuyiselwa khona kumele iyokuboleka abanye abantu abayidingako.

Awa ayakalungi indaba yokufundisa kwabentwana iintokfela ngeenkolweni ingomba abentwana besikolo mele baqalane nefundo begodu indaba yeentokfela izobabuyisela emuva ende abantwana besikolo abanayo imali.

Awa, itheknoloji angeze yaba nendima eyidlalako endabeni yestokfela ingomba istokfela sibanga iindaba ezinengi begodu istokfela asifuni bona sifake iindaba zamatheknoloji ingomba ubugebengu bunengi etheknolojini.

Kufanele bayokugadangisa imino lokha nabathoma ukwenza istokfela sabo, ukwenzela bona lokha nakunomunye oyokubaleka nemali yestokfela bakwazi ukuyidlulisela emapholiseni.

Kukuthi uyakhona ukuyibhadela kancani kancani begodu uyakhona ukuthatha intweyakho ngesitolo ngo-cash.

Isebenza ngokuthi uyakhona ukuyikhipha e-bank enye nenye.

Ukubulunga imali ngomaliledinini kunomehluko ngokuthi imali ekumaliledinini angekhe yayandawo befuthi angekhe wakghona ukuyidla msinya. Kanti-ke imali yokubulungwa ngokujayelekileko namkha imali ohlala uyiphethe kuwe iberega msinya ukhona ukuyikhipha namkha izokulahlekela nawuyiphethe kuwe.

Isisiza ngokuthi awusakhoni ukulandelela umuntu lapha akhona, umuntu uyakghona ukukufakela imali namkhana akude nawe.

Bungozi bokuthi ungagcina sele sewufakele umuntu o-wrong imali.

Ngelwazi lokobana ngiqinisekise bona ngilivulise ngegama lami namkha ngofunjathwako wami.

Baqala bona umfundi uphase njani namkha uphase ngamanani angangani eemfundweni zakhe.

Ufaka igama nesibongo kanye ne-ID number yakho begodu ugadangise nemino.

Zisebenzisana ngokukhipha imali ebazwene ngayo, bona bazokukhiphelana yona lokha nakunelunga lomndeni elikhambileko ukwenzela bona ukghone ukupetjhapetjha izinto ngendlini.

Kungebanga lokobana imali yakho yenyanga uyakghona ukubhadela ngayo izinto zakho ozidingako kunemali ozibhajedela yona.

Iye kukhe kwenzeka lokho ngathenga i-airtime ngomaliledinini kwangiberegela lokho khulu tle. Kungebanga lokobana bengiqaleni nobujamo bokuthi kwagula umuntu skielik ngendlini kwatlhogeka bona ngifowunele i-transport bona izomlayitjha imuse emtholapilo.

Indaba yokuthemba nofana yokuthembana estofkeleni ibalulekile. Kuqakathekile bona umuntu azi bona umuntu engingena naye estofkeleni uyathembeka namkha akathembeki ingomba ubalekele bona esikhathini esizokuza nizokugcina senirarana niraraniswa yimali.

Kanengi okwenza bona istokfela siphumelele besiragele phambili kuhle kulokha imali yestokfela ihlala ebhanka begodu ukuze iphume kumele iphume ngelunga labantu or inani labantu labo ebayibhalisileko boke bahlangene.

Kubuza bona, i-bank leyo idosa amanani angangani begodu inawo ama-customer service na? Begodu iyawUberegisa imali kamaliledinini na?

Lihlobo lekoloyi lokubolekwa bese ulibhadela kancani kancani elke nyanga for isikhathi eside.

Bakuthathela imodere yabo bayibuyisele esitolo.

Amanye amakhamphani akuvumela bona uyibhadale elke nyanga namkha anually.

Ngicabanga bona yindlela engasi ngcono leyo.

Yimali yomhlaba namkha yemizi enarheni ekulu.

Kuqakatheke ngokobana uhlala uphephile, awukazokutjhodelwa yimali endleleni begodu, awukazokubanjwa botsotsi lokha nawuphethe

Into edla imali khulu kulokha nawuzokukhamba ukhwela, hlika, khwela, hlika amateksi nalokha nawuzokukhamba uthenga endleleni ukudla kiyo yoke indlela ngombana uzobe ukhamba ibanga elide ende izinto

Ngingamupha izeluleko zokobana imali yakhe ayoyivalisa e-bank, ayoyikhipha ngelangelo azokukhamba ngalo.

Qobe nyanga kunemali engiyibekako ebhanga ukwenzela bona ngikghone ukuyoyikhipha ngelangelo ngingakghoni ukuyikhipha nanoma kunini.

Kungayiphazamisa ngokuthi angagcina sele atjhodelwa yimali uzokuthi nakangapha, khisibe uphethe imali engange-hundred rand, nakafika ngale ngaphetjheya imali leya iyatjhuguluka ibayimali encani.

Ngingamhlathululela ngokuthi ngimtjele bona imali e-South Africa ebizwa ngamaranda ingangani, nawusuka e-South Africa uya endaweni enye yange-Amerika iyatjhuguluka njengalokha nawe nawusuka endaweni etjhisako ufika endaweni nenye uthole kumakhaza.

Ngingamyelelisa ukuthi ngimtjele bona alise ukuthanda izinto, alise ukuberegisa imali yakhe lula njalo iphume ngamalanga.

Ngingamyelelisa bona asebenzise izinto za-online, athenge ama-ticket online, abeke imalakhe ebhanga lapha azoyithola khona

Ngingabayelelisa kobana imali yabo abazoyiphatha bayibale njengabantu bangaphetjheya, bayibale ngenani yakhona ngaphetjheya ukwenzela bona nabafika ngakhona ingatjhuguluki, bayithole itjhugulukele futhi,

Kungebanga lokobana nawe ugcine uphephile umumuntu ungatjhodelwa, ungakhambi ukutjhonisa ebantwini emalini ubenemali ekungeyakho.

Bahlangabezana neentjhijilo zokutlhayelelwa yimali.

Kungebanga lokobana umnotho awafani, izinto eziberegiswa kwamanye amazwe neSewula Afrika nazo azifani.

Iye, kuqakathekile ukuthi umuntu azi iimbalo kungebanga lokobana nawufika ngaphetjheya bangazokwazi ukukudlelezela, ukwazi ukuzi-calculate wena bona imalakho ifuna inani elingangani namkha utjhodelwa kuphi.

Ungazijayeza ngokuthi uhlale ukubukela umabinwakude bona i-rand lakhona lehla kangangani, lehla njani begodu uhlale u-online, ukwazi uku-calculater imali yangaphetjheya neyangapha

Iye, kuyakghonakala lokho, kwenzeka-online.

Iye, kufanele uyibikele ibhanga ukuze ingarareki bona nasele ikubona ukhipha isizumbulu semali ebhanga yakho. bangacabangeli bona abatsotsi ebathatha imali

Okungcono kukuthi imali yakho uyiphathe ngekarada, ukwenzela bona kungabi nabotsotsi ebazokukhuthuza ori kungabi nokuthi imali yakho iyakhithika.

Uzokwazi ngokuthi wazi bona ibhangakho idosa malini lokha nawukhiphako namkha, uyengaphakathi ebhanga ubabuze bona nawukhiphe inani elingaka lemali bazokudosa malini.

Okungcono kuyitjhugululela ekhethwapha ukwenzelela bona ukghone ukubona bona utjhodelwa kuphi, ulungise iintwezakho usese ngekhethwapha kunalokha uyoyitjhugululela ngaphetjheya.

Ikarada lakhona liyivisa, lisiza ngokuthi imali yakhona iyodwa.

Ngazi ye-Amerikha i-USA dollar.

Ukghona ngokuthi wazi izinto ozidinga nengekhe uzidinge epilwenakho.

Kuthatha inyanga eyodwa.

Yimali yakwelinye ilizwe ebizwa ngokuthi yi-USA dollar.

Iye, kunjalo, ungafika ubeyinjinga.

Iye, kuyakghonakala ukuthi uyibeke, uzayiberegisa unyakozako, imali ayitjhentjhi.

Awa, uwubekelwa imali enengi, futhi awubekelwa umthetho wokobana mele uphathe imali engangani.

Kuqakatheke khulukhulu kwangangokuthi kuphephile.

Kuqakatheke ngokuthi ungazitholi sele sowutlhayelelwa yimali phambili.

Ngingamupha isizekeliso sokuthi azi izinto azidingako nezinto azifunako.

Ngiyalandela ikambiso yokwazi ama-needs and wants wami. Ngazibona akukameli ukuthi ngithenge ukudla okunengi namkha ngithenge izembatho ezinengi nanginekhambo.

Kungayiphazamisa ngokuthi imali ye-South Africa ayilingani nemali yangaphetjheya. Ungathatha imali ye-South Africa nawufika nayo ngaphetjheya imalakhona ibayincani.

Ngingamhlathululela ngokuthi ngimtjele bona imali ye-South Africa ayilingani neyemazweni amanye, imali ye-South Africa

Ngingamyelelisa ngokuthi ngimtjele bona imali yakhe iyomtjhodela nakafika phambili iyobayincani.

Ngingamyelelisa ngokuthi ngimtjele bona nakabhukha ithikithi lakhe lesi phaphamtjhini atjheje ubulelesi kiboma-social media, atjheje abantu abaziinkemu.

Ngingabayelelisa ngokuthi imali ebayiphathako ebakhamba nayo ngaphetjheya bayibale ngama-rand wangaphetjheya, ukwenzela bona nabafika ngaphetjheya bangahlayelelwa yimali namkha bangabatjeli bona iyatjhoda.

Kungebanga lokobana ungathi nawufika phambili uthole bona imalakho iyatjhoda.

Ziintjhijilo zokobana nabafika ngale ngaphetjheya imali ibayinengi imalabo iyagcina

Ungazijayeza ngokuthi wazi iimbalo ubale imali yangaphetjheya lokha

Indlela indlela engcono ngeyokuphatha ikarada ubalekele ubutsotsi obusemabhesi namkha ubutsotsi obusemphaphamtjhinini.

Uzokwazi ngokobana uthome utjhege ebhanga lakho bona nawudosa imali ngakwamanye amazwe izokudosela malini.

Ukghona ngokuthi wazi izinto ozozidinga nezinto ozidinga kwangempela.

I-foreign currency yimali wakwelinye ilizwe yangaphetjheya.

Iye ungafika ubayinjinga ungathi nawufika ngale imali yakho ikuphi utlhayelelwe ibe yincani.

Awa, awubekelwa imali bona uphathe imali engangani, ungayiphatha imali enengi ngendlela ofuna ngayo.

Kuqakatheke ngokuthi lokha nanenza ingozi insurance ikghone ukukubhadala.

Awa, angicabangi njalo.

Kukhamba uthenga ukudla okunengi indawo nendawo kanye nezambatho.

Ngumazisi wakho ipasa namkha i-passport nemali nama-akhawundi wakho webhanga.

Kufuneka umazisi wakho wepasa nemino yakho yokugadangisa.

Kungebanga lokuthi ukghone ukonga imali ingomba imali nawuyiphethe ngesandla iphela msinya.

Uyivula ngokugadangisa imino begodu ukhulume ukuthi ufuna iphathe imali yenani elingangani.

Kufanele abuze bona iyomudosela ama- fees angangani lokha nakungena u-messa ge nalokha nakakhipha imali. Nalokha umuntu nakam-transferela imali namkha nakamfakela

Ngokuthi uqale elinamanani aphasi elingadosi imali enengi ama-fees

Ngokuthi akekho umuntu ozokukhipha imalakho ngaphandle kwakho, nawuyoyikhipha izokufuna imniningwanakho namkha

Ngokuthi ufake imininingwana yakho igama nesibongo neendawo lapho uhlala khona.

Ngeyamali ezokuhlala ngaphakathi kwekarada igade ikarada.

Iphini ziinomboro ezine namkha ezihlanu ezivalela imali yakho ngaphakathi kwekhadi, lokha nawuzokukhipha imali kufanele ubethe iphini.

Ngeyokobana nawuya ku-ATM uqinisekise bona ikhathi lakho ulifaka kuhle. Iphini yakho uyibetha kuhle, ukwenzelela bona ikhathi lakho lingaginyeki.

Into edla khulukhulu imali lokha nawune khamba ukuthenga izinto ezimnandi, urhalela izinto, lezozinto zizokukhipha kubhajedi, okhunye kukuthi uthenga izembatho ezidurako, izembatho ezidurako. Uthenga izinto ezinengi, kanti-ke ikhambo lakho lokukhosta imali.

Kungebanga lokobana umnotho awafani, izinto azifani nokuthi endaweni abantu baphila njani azifani. Kwezinye iindawo uthola ikhisibe iinkoloyi ezinengi azikho. Ingakho ngithi umnotho awafani nangendlela imali isetjenziswa ngakhona awafani. Ingakho-ke iponde ye-Britain yeSewula Afrika zingalingani.